Mna ukubonwa kwam ndibona ukuba yimali fikelela ngokukhawuleza kwiimfuneko zabo. Abantu abaninzi badinga imali ngokungxamisekileyo mhlawumbi kwiindleko zempilo, ukuthenga izinto eziphuthumayo okanye ukusombulula iingxaki zemali ezikhoyo. Koomatshonisa imali iyafumaneka ngokukhawulezile ngaphandle kweengxaki ezinkulu ezifana nokufaka iipapasho ezininzi okanye ukusetyenziswa kwemigangatho yaseMzantsi. Ukuhlala kulula ukufumana imali ngaphandle kokuthatha amanyathelo anzima. Iinkampani zeemali zasebhankini zifuna amaphepha amaninzi, iikhredithi ezilungileyo kunye neenkcukacha zomsebenzi okanye iimvuso.

Utyalomali, i-student loan, lufanelekile kwimfundo yomntanam ngoba imfundo yindlela ebalulekileyo yokuphucula amathuba omsebenzi. Nangona imisebenzi inqabile, imfundo ephezulu iyanda amathuba okufumana umsebenzi ongcono okanye ukuqala ishishini lakho. Imalimboleko ivumela umntwana wakho ukuba afunde ngaphandle kokuba ahlawule ngoku ngokukhawuleza, ngaloo ndlela inokunxila eyokugxila kwiimfundo zakhe. Xa umntwana egqiba isidanga amathuba okuba afumane umsebenzi okanye enze ingeniso eliphezulu aya kunyuka kwaye akwazi ukuhlawula le mboleko.